Ukuhlanganyela kwezemidlalo kusiza ekwakheni imikhuba efana nokuzivocavoca njalo, ukudla okunempilo, nokulala kahle. Le imikhuba ingena empilweni yakho nsuku zonke. Ikisiza uhlale unamandla, ugweme izifo futhi unciphise ukucindezeleka. Ngokuhamba kwesikhathi kube yingxenye yempilo yakho, hhayi into oyenza kupela uma unomdlalo.

Lapho ngidweba indawo enhle, ngizwa ukuthula okukhulu nokuxhumana nomcabango wami. Kuyenzeka sengathi ngiyabaleka kancane ezinkingeni zangosuku zonke, ngiziveze ngendlela amazwe angakwazi. Njengoba imibala ixubana ephepheni ngizwa injabulo, ukuzola, nokwaneliseka njengokwakha umhlaba wami isiqu.

Ukuhlelela kahle izimpahla yezemidlalo kuqala ngokuba ne-storage esihlanzekile esinamalebhuli ukuze kube lula ukuthola izinto. Kufanele kube nabantu abaqokelela ukuphathwa iy'mpahla njengothisha noma abafundi abaqeqeshiwe abahlola njalo isimo sezinto. Ukugeza ukulungisa lapho kudingeka, kanye nokugcina uhlu lwezinto kusiza ukuthi izimpahla y'hlale sesimeni esihle futhi isetshenziswe esikhathini eside.

Ngabe ngingaphakamisa umdlalo wokuqala u-Clement ewuthandayo bese sithi ngemva kwalokho wonke umuntu uzothola ithuba lokuketha ngokushintshana. Lokhu kungasiza wonke umuntu azizwe ebalulekile ngaphandle kokwenza u-Clement azizwe enqatshelwe. Ngikhuthaza ingxoxo evulekile, icinisekisa ukuthi wonke umuntu uzwakala futhi ejabule ubungani babo, ejabulela ubungani babo.

Uma ngibona ukuthi u-Zea engakhululekile, ngingamisa umdlalo , umdlalo kancane, ngiphakamise ukuthi sishintshe imithetho ukuze wonke umuntu azizwe ephephile. Ngingasho into efana nokuthi, ake siqinisekise ukuthi akukho muntu ozophoqwa ukwenza okungamfanele. Lokhu kusiza ukuthi wonke umuntu ajabule, kanti u-Zea naye azizwe ehlonishwa futhi ekhululekile ukuhlala eqenjini.

Yebo, ngiyasikhumbula isikhathi lapho sasidlala umdlalo webhola lezinyawo esikoleni nabangani bami. Kwakukuhle kakhulu ukuhleka ndawonye, ukuqhudelana ngokudla, nokubambisana njengethimba. Lokho kwangenza ngazizwa ngingingxenye yomphakathi. Sengathi siyizihlobo ezingatheni ezingakhethwanga. Kwakungaphezu komdlalo, kwakungokwakha abangani.

Izikole kufanele ziqale ngokubheka izintshiseleko nezidingo zabafundi ukuze ziqinisekise ukuthi amakhodi ezemidlalo akhuthaza ukubamba iqhaza kwabantu abaningi. Kubalulekile futhi ukubheka izinsiza ezifana nezinsiza zemidlalo abasebenzi abafanelekayo kanye nani nesabelo meli esikhona. Ukuxhumana nomphakathi wesikole, kubandakanya abazali nabafundi, kusiza ekwenzeni izinqumo ezizohambisana namagugu nemigomo yesikole.

Izikole zingasungula izinhlelo zokuxhumana ezivulekile lapho abafundi bezizwa bekhululekile ukukhuluma ngezinkinga zabo ngaphandle kokwesaba ukugxekwa. Kufanele futhi kube khona imithetho eqinile yokulwa nokuxhatshazwa kanye nokuhlinzeka kosizi lwengqondo, nolokweluleka. Ukufundisa abafundi ngobulungiswa nokuhlonipha abanye kungasiza ukwakha umoya wokuhlanganyela ogcagcina ngokusinciphisa ukuxhashazwa kuphela, kodwa ukukhuthaza ubungani obuhle.